Mabone.

Letsatsi le ke ne ke palame tekesi ya sekorokoro. Ho ne ho le thata haholo. Ke ne ke tshohile haholo, le mokganni o ne a sa kganne hantle. O ne a potlakile, ka koloi ya sekorokoro. Re ne re tshohile, re rapela.

Ke ikutlwa ke sa tshaba haholo. Hobane ke sebedisa bese ho ya mosebetsing. Bese ha e ture, ditekesi di a tura. Ke utlwa ke sa tshaba moyeng.

Bana ba sekolo, tlohelang ho jella teng dikota tsa lona mo tekesing ya ka. Hobane le tlo siya ditshila, le siye dipampiri mo fatshe. Ke sebetsa ke le one mo taxi-ng. Ha la tlameha ho ja mo taxi-ng. Ke le kgalemela mehla le mehla.

Nka ba thusa ka ho, ho ntsha tekesi ya ka. E be ke ba patadisa tjhelete e nyenyane. Hore ba kgone ho fihla le bona.

Ke bona ba se na thahasello ya ho etela makeishene a rona. Hobane a ditshila. Ebile ha, ha tshepahala. Ho tletse ditsotsi. Hu! Mathata fela.

Melao eo e tla be e re batsofe, kaofela ba Afrika Borwa. Ba tla ba tholang re le grant, ba kulang, ba sa kgoneng ho fihlella clinic-eng ba sa kgone ho tsamaya. Ba tla fumana ditulo tsa mabili.

Re qeteletse re sa fumana tharollo. Ke qeteletse ke ntse ke dutse ho engine e tjhesang. Hobane ho no sena moo ke tla dulang teng. Tharollo e labang teng, ke ha motho o one a theoha. Be ke se ke thola setulo. Ke dula moo motho ona dutse teng, o theohileng.

Ke a qala ho utlwa taba ena. Batho ba baholo ha ba batla ho ya toropong ba palama di-taxi ebile ba patala. Hadiyo dibese tsa mahala tse isang batho ba baholo toropong mahala.

Nka mo nganisa, ka mo ka mo kgalemela. Hore why a bua maka. Hobaneng a kenya tjhelete e ngata. Hobane re dumelane mo app-eng, ka mashome a mararo. Hobaneng a etsa mashome a mane. Nka mmontsha le proof mo app-eng, founong hore tjhe wa nropa.

Dumela ntate. Lebitso la ka ke nna Palesa. Ke kgathatsehile haholo, hobane di-driver tsa hao di hanne ho ema tseleng, hore re ke ne eng ntlwaneng. Re tsamaile ha bohloko tseleng, re tshwarehile. Re kopa hore o buisane le bona hore ho be le mo ba emang teng hore re kgone ho kena ntlwaneng.

Monate wa tekesi ena, ke mokganni. Mokganni o kganna tekesi ya hae ha monate. O tsamaya ha monate. O latella le melao ya Tseleng. O tsamaya hantle Le, o letsitse le radio e lla ha monate. O letsitse dipina tse monate.

Ee, o teng mokganni wa dibese o ke mo tsebang. Mokganni wa dibese o ke mo tsebang ke wa leloko. O na le dibese tse pedi, tse kgannang basebetsi, le tse kgannang ho ya di di-Country-ing tse dikamano tse ding.

Ke ikutlwa ke Kwatile. Ke ikutlwa ke sa thaba, hobane ke tlo fihla lata mosebetsing. Ke tshwanetse ho fihla ke bolele hore hobaneng ke le lata mosebetsing.

Ke wa rata haholo, maeto a jwalo. Hobane wa phomola hloohong, o phomola ha monate. O tswe le bakgotsi le ba leloko.

Ka letsatsi le ke kileng ka tsamaya le ba leloko ka bese. Ho ne ho le monate e le Mantaha re ya Cape Town, ho ithabisa. Re tsamaile ho monate, le batho ba re ne re na le bona ka hara bese, le bona ba ne ba thabile. Ho biniwa dipina, ho le monate. Ho jewa ha monate.